wam makaqale avavanye amanqaku akhe ekhredithi. Amanqaku ekhredithi yinto ephambili abheka ngayo, ababheka ngayo ababolekisi xa bevavanya isicelo sekhadi lekhredithi. Amanqaku aphezulu abonisa ukuba umfaki isicelo unokwenzeka ukuba ahlawule kwangexesha kwaye abe nengozi ephantsi. Ukuba amanqaku akhe aphantsi isicelo sinokwaliwa okanye anikwe kwireyithi ephezulu yenzala. Umhlobo wam makajonge amanqaku akhe ekhredithi ngaphambi kokuba afake isicelo, yeyona nto ezomnceda ke kuloo nto.

Sebenzisa ikhadi lekhredithi ngokufanelekileyo kuphucula i-score sekhredithi. Esi score sibalulekile xa ufuna ukuboleka imali enkulu njengemalimboleko yemoto okanye yendlu kuba ababolekisi basebenzisa esi siko ukuvavanya ukuthembeka kwakho. Ikhadi lekhredithi livumela ukuthenga ngokukhawuleza ngaphandle kokuphatha imali imali eyimali, linokunceda ekulandeleleni iintlawulo zakho kuba unokubona yonke into ekwistetimenti sakho. Xa kukho iimeko ezingalindelekanga ezifana nokuqhawuka kwemoto okanye iindleko zonyango, ikhadi lekhredithi linokusebenza njengoncedo lwezimali olukhawulezileyo xa ungakwazi ukuhlawula ngoko nangoko.

Asoze ndizive kamnandi xa ndingayifumananga ikhadi lam lekhredithi ngenxa ye-score sam esingavumi ukuba ndibolekwe imali. Kuba kaloku imali ezinjengezi zekhredithi zimali oye uzisebenzise xa kuthe kwakho into eye yokuquka, into ekhawulezileyo efuna imali ube ungenayo imali ngelo xesha. Ngeke ibe mnandi kakhulu loo nto kum, kungafuneka ndizame ndenze iinzame ukuba ndikwazi ukungena kwi-score sekhredithi. Enkosi.

Ndifuna ukuvula ibhanki entsha yalapha eMzantsi Afrika kufuneka ndibe nayo i-ID document exelayo ukuba ndingummi nomhlali walapha eMzantsi Afrika. Ndibe nayo nencwadi eyaziwa ngokuba yi-proof of resident nayo exela ukuba ndiyaziwa kulaa ndawo ndihlala kuyo. Kuyo ibonisa i-address yam kwaye nekhansela yaloo ndawo ndihlala kuyo.

Izizathu ezenza abantu badinge ikhadi ledebhithi. Ikhadi ledebhithi silisebenzisa imihla ngemihla ukuthenga ukutya kwaye imali yedebhithi yimali ehleli ifikeleleka eba kwi-savings zakho okwaziyo ukuyisebenzisa nanini na xa ufuna ukuyisebenzisa. Iyenza ibhajethi yakho ime kakuhle kuba uyazazi uba usuke unamalini ekhadini lakho ledebhithi, loo mali uyisebenzisa xa udinga izinto. Ikhadi ledebhithi libaluleke kakhulu ngoba liyasinceda .

Ngoluvo lwam ndicinga into eye ifune incwadi yedilesi okanye ubungqina bedilesi yakho xa ufuna ukuvula ibhanki ndicinga ukuba bafuna ukuqinisekisa ukuba ungummi kwaye ungumhlali waloo ndawo ubhale kwidilesi yakho ungumhlali. Kwaye uyaziwa awungomntu wangaphandle ozozenza ngathi ungowa kula ndawo yile nto ndiye ndicinge mhlawumbi yile nto bafuna idilesi xa ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki. Nangona nje ndingaboni kwelinye icala ngathi ibaluleke loo ndlela incwadi yedilesi xa uvula incwadi iakhawunti yebhanki.

Soze uzive kamnandi ndiye ndivakalelwe kakubi xa ithe i-ATM yaginya ikhadi lam ledebhithi kuba ikhe yandehlela loo nto. Yandehlela futhi ke ndiyokukhupha imali eyayithe xaxa ndithe ndisathi ndiyikhupha loo mali i-ATM yaliginya ikhadi lam. Intliziyo yam yaba buhlungu kakhulu ngoba kaloku kuba nama-charges amakhulu xa uyokwenza elinye ikhadi elitsha ledebhithi. Yandehlela loo nto , xa iginyiwe nayo imali ayikwazi ukuphuma.